Nna ngwana wa ka nka mo reha lebitso la Reitumetse, hobane ne ke na le nkgono wa ka wa ho tswala ntatemoholo lebitso la hae e ne e le Reitumetse. Ke utlwile ka melemo eo a e entseng lapeng leso. Mme ne nka thabela hore lebitso la hae le se ke la shwa, ka hona ne ke tla tsosa lebitso la hae ka ho rehella ngwana wa ka ka yena.

Ke nahana hore ntho eno e hlile ke ntho e ntle haholo. Mme le baditjhaba ba tlameha ho e etsa, mme ka ha ntho e hlile ke ntho ya rona, ke dumela hore ba lokelwa ho rutwa ke rona hore botho ke ntho ya mofuta o jwang. Motho ke motho ka batho. Ntho eo ke yona e kgonang hore e re thuse rona Basotho. Re dule re kopane. Basotho e hlile re batho ba hlomphang. Batho ba tletseng ka boikokobetso, re utlwisisa hore motho ke motho ka batho. Sena ke sona se ka re thusang hore re na re ahe naha ya rona.